Masi yi na mpfuno wo hambanahambana emirini wa munhu masi ma hi pfuna hi vitamin d masi yo masi lawa ya virisiweke ma hi pfuna hi tindlela to hambanahambana yo sungula ma hi pfuna hi ku gayela maendla ma ma.

E-Afrika-Dzonga swiharhi naswona swi na timfanelo ku fana na vanhu lava hanyaka e ehenhleni ka tiko leri milawu leyi va nga yi faka i nineteen sixty-two yi vitiwaka animal protection act of nineteen sixty-two leyi sirhelelaka swiharhi swa ku swi nga dlayiwi hi vusopfa swi nga dlayiwi hi vunyingi nakona swi nga xanisiwi hi ku tsoniwa ka swakudya kumbe ku lahliwa ku na animal act amendment act of act forty-two of nineteen ninety-three leyi yi sirhelelaka swiharhi ehenhleni ka leyi sirhelelaka vanhu na swiharhi ehenhleni ka ku xanisiwa.

Leswi swi ta tisa ku cinca lokukulu hakunene ka vamana vamapurasi lavatsongo hambileswi hi ndlela yin'wani swi nga tisa ku holova na ku kala ku nga twani ehenhleni ka tipolotiki ngopfungopfu ka vinyi va switandi lava a va tirhisa misava leyi va nga yi tirhisa hi tindlela to hambana lava va byali swilo swo byariwa lava a va fuyile swo fuyiwa kambe lava va kalaka va nga yi tirhiseki misava leyi na vona va ta tsaka hikuva vama van'wamapurasi lavatsongo va ta sungula ku va na misava leyikulu va sungula ku byala leswi va swi byalaka kumbe va fuya leswi va swi fuyaka ehenhleni swi ta tlhela swi pfuna vona vinyi va switandi leswo.

Tanihi n'wamapurasi lontshwa u fanele u swi tiva swa ku swibyariwa swin'wana na swin'wana swi na nkarhi wa swona u tshama u swi tiva swa ku na swibyariwa leswi swi kulaka kahle hi nkarhi wa ximumu hi nkarhi wa ku hisa nkarhi wa xixika na swona so loko u ri mubyariwa lomuntshwa u fanele u tiva swibyariwa swa wena swa ku swi kula hi nkarhi muni ku na swin'wana na swibyariwa swo fana na xipinachi swibyariwa lembe hinkwaro a swi na mhaka swa ku hi nkarhi wa ximumu kumbe nkarhi wa xixika kambe ku na swibyariwa swin'wana u fanele u anakanya u tiva na na nkarhi wa kona swa ku swi kula kahle nkarhi wihi u languta na misava ya wena swa ku yi nonile na swa ku ya pfumela swa ku u byala swibyariwa xana.

Tanihi murimi u fanele u va na swikili swo hambanahambana xo sungula u fanele u tiva ku byala u tiva ku chelela mati ku tiva ku hlayisa misava xikan'we u tiva ku sirhelela swi swibyariwa leswi u ta va swibyariwile eka swilo leswi dyaka swo swibyariwa leswi nakambe u fanele ku tiva ku nakekela a swi fuyiwa swo fana na tihomu tinguluve tihuku swo hambanahambana u tiva na no lunghisa swilo leswi u tirhaka hi swona swo fana na na mathulusi yo ya ku rima hi wona la u kaka hi wona mati u fanele u tiva na ku vulavula na vanhu hikuva u ta va u nga tirhi u ri wexe u tlhela u tiva.

Vurimi i bya nkoka swinene etikweni ra South Africa na misava hinkwayo hikuva handle ka varimi hi hava swakudya ni vulavula hi swakudya swo fana na mpupu na vuswa xikan'we na swakudya swa swa fana na nyama nyama ya homu nyama ya huku tanihi mfumo swi fanelekile swinene swa ku va sirhelela va varimi va tlhela va sirhelela na lava tirhaka kona va tlhela va sungula mitirho xo sungula mfumo i fanele i tinyikela swinene hi investa eka ka ma vamapurasi va tlhela va va pfulela na swikolo from kusukela ka ntanga leyi ya le hansi va ngo i primary school Ku fikela a high school va dyondzisa vana swa ku vamapurasi va tirha njhani swa ku loko va huma ka Grade twelve se va va na.

Eya ndzi tshama ndzi dya miroho leyi omisiweke miroho yo fana na mukhusa yo fana na nkaka wo omisiwa hi ntokoto wa mina swi fanele leswaku ku ku i omisiwa hikuva yi endla muroho yi nga onhaki nakona yi va yi tele a ti nutrients leswi swi hi pfunaka mirini swa ku hi kula hi hi ri na miri wo tiya hi kota ku yimela na mavabyi leyi yo hambanahambana lawa ma nga kona sweswi na yi kona a ku na ku hambana ko hlaya yo fana na miroho exikarhi ka miroho yo omisiwa na leyi kalaka yi nga omisiwanga

A swi lulamanga na katsongo ku hakela vatirhi va vona mali ya le hansi hikuva na vona ntirho lowu va wu endlaka va nkoka swinene evuton'wini bya vanhu hinkwavo lava nga la misaveni handleni ka South Afrika ntsena Afrika-Dzonga ntsena kambe misava hinkwayo hikuva handleni ka vona va tirhela a ku nge vi na swakudya a ku nge vi na ku fambela mahlweni a ku nge vi na na ku hambana mhaka ya xikolo yona ya twakala kambe na vona ntirho lowu va wu endlaka i ntirho lowunene swinene va fanele va hakeriwa loko va nga dyondzanga va nga loko va ri ku tirheni va yisiwa xikolweni nakona government a mfumo yi nghenelela leswaku yi sungula ku dyondzisa vanhu ntirho wa.

Ni ku tshovela hi michini ni vona ku ri yona ndlela leyi a ni nga ta yi hlawula hikuva swi endla ku ri u kota ku tshovela hi ku hatlisa u khavha ndlela ya yi tinyingi nakona u save-r na nkarhi ku tlula hi ku tshovela hi mavoko nakona ku tshovela hi michini a swi twisi miri ku vava ku fana na ku tshovela hi mavoko hikuva loko u kuramile u hetelela u twa nhlana wo vava ku tlula ku tshovela hi michini laha u ngo operated hi mavoko ntsena.

Swilo swo tala a swi sungula exikolweni hikokwalaho ku vonaka ka onge ntirho wa ku tirha hi swifuwo kumbe wo tirha hi mapurasi yo ntirho wa nkoka hinkwaswo sungula exikolweni a ni ta kombela mfumo xikan'we na vo lavakulu emakaya emindyangwini va sungula ku hlohlotelo vana kumbe loko va ya masin'wini va sungula ku famba na vona emasin'wini na le xikolweni va sungula ku fa ka ti subject leti ti dyondzisaka vanhu na vana hi nkoka wa vurimi na mfumo na wona wu sungula ku kombisa swinavetiso eka ti TV eka swiyanimoya ka swilo swo hambanahambana xikan'we na billboard va navetisa.

Mimpfuno yo tshovela hi mavoko yi pfuna ku endla mintirho hikuva loko ku tshoveriwa hi mavoko ku ta laveka vanhu va vanyingi ku tlula muchini so vanhu va ta kuma mintirho emapurasini swin'wani a swilaveki ku va na michini leyi nga ta tirha leyi durhaka swi ehlisa mali leyi nga ta tirhisiwa hi purasi rolero nakambe swa hi pfuna swinene ehenhleni ka misava hikuva loko ku tshoveriwa hi mavoko a ku na michini leyi nga ta tshikelela misava kumbe yi nga ta famba ehenhla ka misava endla mundzuku ka masiku se yi dlayeke misava nakona loko ku tshoveriwa hi mavoko mavoko va tshovela leswi swi nga pfu swi nga vupfaku siyiwa leswi swi kalaka swi nga se vupfa.

Mfumo wa Afrika-Dzonga u na land program laha va avelanaka kona hi misava xo sungula i land resti resti resti restitution.

Mfumo wa Afrika-Dzonga u na tindlela to hambanahambana to avelana ka misava leti ti vitiwaka land retribution programs xo sungula i land restitution laha mfumo u pfumelelaka kumbe u avelaka vanhu hi misava lava a va tekeriwe misava ya vona hi nkarhi wa ntshikelelo wa apartheid xa vumbirhi i land restribution laha government i avelanaka vanhu vaakatiko va Afrika-Dzonga i misava lava va xanisekaka kumbe a va nga va nga le ka ntshikelelo ho xaniseka.

Xo sungula ni nga sungula niya eka ti program leti mfumo u ti endlaka to fana na vo NYDA laha va pfunaka a vantshwa va seketela ka vantshwa hi ta timali xikan'we na mathulusi ndzi nga rhanga ndzi ya kona xa vumbirhi ndzi nga ya ka department ya agriculture lava pfunaka varimi kona hi kona lava nga ndzi pfunaka kona hi vukorhokeri vukorhokeri bya nseketelo wa vurimi.

Mintlhontlho leyi nga va ka kona i ya van'wamapurasi lava va byalaka mihandzu kumbe swibyariwa hi yona mintlhontlho leyi nga hlanganaka na yona ya ku byala swa swibyariwa swo hambanahambana.

Van'wamapurasi va tirhisa tindlela to hambanahambana ku tiyisiseka swa ku purasi ra vona ri va ri sirhelelekile van'wani van'wamapurasi va twananile ku va ntlawa ku va ku va va vulavurisana na ku sirhelela mapurasi ya vona van'wani va tirhisa thekinoloji lava va tirhisaka ti-GPS tracking devices lava va tirhisaka ti ti-drone na tin'wani swilo swa ma thekinoloji va tlhela va va tirhisa na physical security laha va pfalaka va fakaka ma fence va fakaka magede ku fakiwaka na tikhamera ku fakiwaka na swin'wana swa ku detect-a swa ku loko munhu a nghena purasini swi kota ku tivisa n'wini wa mapurasi.

Xo sungula lexi u nga xi endlaka loko u dyondzisa vatirhi ntirho hi ku va kombisa swa ku va fanele va va va tirha njhani loko loko swi ta ka vurimi swa ku rimiwa njhani loko swi ta ka ku tshovela va tshovela njhani xa vumbirhi i ku pfumelela va vona vatirhi lava swa ku va ku kombisa swa ku va swi twisisile leswi a wu va hlamusela swa kumbe hi ndlela leyi u nga va kombisa hi yona xa vunharhu i ku va hlamusela tindlela hinkwato kumbe tindlela to hambanahambana to rima xa vumune i ku twisisa swa ku va swi twisisa swa ku va fanele va tirha va ri va va va sirhelelekile va nga tshiki va vaviseka loko va ri karhi va ku ri va ri ku.

Xo sungula lexi ni nga xi endlaka i ku tiyisisa swa ku xirhapa xi sirheleriwile hi ku pfariwa hi ma hi madirati leswi swi vitiwaka ma fence na ma-gate ni tlhela ni faka na na na na tikhamera ni tiyisisa na swa ku vanhu lava hi tshamaka na vona kumbe vaakatiko va yi tiva va ri tiva xirhapa xa mina va tlhela va xi hlonipha na vona ni tiyisisa swa ku nkarhi wun'wani loko ku ri nkarhi wa wa ku tshovela na vona vaakatiko na va tshovela va swi kuma va swi kuma leswi hi swi tshovelaka.

Vurimi bya muganga byi na nkoka emugangeni wun'wana na wun'wana hikuva ku na ku tiyisisa swa ku xirhapa kumbe purasi rolero va ta va ri sirheleriwile hi vanhu vo hambanahambana hikuva loko hi tirha hi ri hi ri muganga wun'we loko ku ku fika munhu kumbe ku va na xa n'wanchumu lexi xi lavaka ku hi kavanyeta ka ka xirhapa kumbe ka purasi rolero hambi u n'we a nga ri kona a nga ri kona ku ta va ku ri vana van'wana va vonaka kumbe va tiyisisaka swa ku purasi rolero ri sirhelelekile so nakona loko hi ri vaakatiko hi khomisanile hi ku ri nkarhi wa ku rima kumbe ku ri nkarhi wa ku byala hi kota ku rima swilo swo tala hi tlhela hi tshovela swilo swo swa swinyingi hi tlhela hi khomisana hi kombisana na vumunhu.

Ku tirhisiwa ngopfu ka tikhemikhali swi na mbuyelo wo biha eka xikarhi ka rihanyo ra vanhu kambe kambe swi tlhela swi va na mbuyelo wo saseka mbuyelo wo biha lowu va ka kona tikhemikhali ti onha misava ti dya ma-nutrients ya misava xa vumbirhi ti thyakisa mati hikuva loko ku na mpfula tikhemikhali letiya ti xa vunharhu tikhemikhali ti tlhela ti ti onha na leswi swi nga byariwa xa vunharhu tikhemikhali ti hi tisela mavabyi ti vanga mavabyi ku tirhisiwa ngopfu ka tikhemikhali swi vanga mavabyi ehenhleni ka rihanyo ra vanhu.

Xo sungula munhu loko a lava ku sungula vurimi swi lava a sungula a languta misava ya yena a languta maxelo xikan'we na mali leyi a nga va ka na yona kumbe leyi nga ta laveka ku endla a vurimi byelebyo hikuva u fanele a xava mbewu a xava swilo leswi swi nga ta mi pfuna ku rima hi swona na swilo leswi swo swo swa swi nga ta mi pfuna ku sirhelela purasi ra yena kumbe xirhapa xa yena.

Xipinachi xi swekiwa hi tindlela to hambanahambana swi ya hi munhu swa ku yehe i tsakela ndlela yini mina loko ni sweka xipinachi ni rhanga ni xi tsemelela ni xi hlantswa loko ni heta ku xi hlantswa ni rhanga ni hisa nyala ni hisa na mafurha ni hisa na na Raja loko ni vona swa ku nyala yi se yi tshwile kahle yi vupfile ni faka xipinachi ehenhla ka nyala loko ni vona swa ku swi swa vupfa kahle ni chela mati lamatsongo after vo ma fifteen to twenty minutes loko se xi vupfile xipinachi ni faka cheese ni faka na beef stock ni faka na cream of mushroom nkarhi wun'wana ni faka na meleka.

Swilo leswi ni nga xi tumbuluxa i vertical farming vertical farming i ku byala kusukela hansi ku yiwa ehenhla ka xibakabaka so vertical farming yi nga pfuna swinene ka vanhu lavanyingi va hanyaka endhawini ya Gauteng hikuva vanhu vo tala lava va hanyaka Gauteng especially ngopfungopfu emalokixi va kuma misava leyitsongo switandi swa vona swi kumeka swi ri switsongo ku ku hava a ndhawu yo byalela kona so hikokwalaho vertical farming hi yona yi nga pfunaka swinene swa ku vanhu va kota ku byala swilo swa swinyingi swo hambanahambana ku va nga tekanga misava yo leyinyingi kumbe xipeyisi xo tala.

Xivulwa lexi a xi hlamusela swa ku loko u lava swakudya u fanele u tirha u tirhisa mavoko ya wena kumbe swakudya swa le masin'wini kumbe swakudya swa swiharhi u loko u lava nyama u fanele u ya hlota loko u lava swakudya swa swa ku byariwa kumbe swo fana na miroho u fanele u ya masin'wini u ya rima u fanele ku tirhisa mavoko ya wena hi kona u nga ta kuma swakudya.

Ni nga va hlohlotela hi ku va tivisa swa ku loko xirhapa xa hina hi tirha hi ku tiyimisela ka mundzuku ka siku xi nga tlhela xi pfuna ku va xona xilo lexi hi hanyaka hi swona xi tlhela xi pfula mintirho kwala tikweni hikuva loko ho ti ho rima kumbe ho byala hi ku tiyimisela hi tlhela hi xi nakekela hi chela mati tanihiloko hi fanele loko nghenisela mihandzu kumbe swibyariwa swa hina loko hi tiyimisela hi nga yi dlaya ndlala hi tlhela hi pfula na mitirho hikuva loko swi swibyariwa swa hina ku fika nkarhi wa ku tshovela hi tshovela swi ri swinyingi hi nga kota no swi xavisa hi tlhela hi kulisa xirhapa xa hina xi va xi nga vi xirhapa ntsena se ku va xilo lexikulu ku va ka purasi.

Swilo leswi nga swi endlaka ku lawula mati ya mpfula leswaku ma nga tali ku tlula mpimo ni nga cela nsele lowu lawulaka mati swa ku loko ku na mpfula yi yisa mati ma susa mati a a qhekeni ma yisa a nghadini kumbe ni endla musele un'wana wa ku humesa mati a handle ka ka qheke ni ma yisa exitarateni.

Swibyariwa swo tala swo hambanahambana leswi xavisiwaka kumbe leswi swi dyiwaka swi fanele swi ku fika nkarhi laha ku kumekaka swa ku swa tshoveliwa, so a ku na swilo swo biha leswi swi endlekaka loko swi kumeka swi swi xavisiwa emavhengeleni hikuva loko swi nga tshoveriwi kumbe swi nga xavisiwi, ku fika laha swi dyi swi hisiwaka koho hi dyambu kumbe swi dyiwa hi switsotswana swi kumeka swi fa, ku ve loko a swi tshoveriwile swi xaviseriwa van'wana a swi ta pfuna na vutomi bya vanhu van'wana.

Switsotswana swo dlaya swibyariwa na leswi pfunaka swibyariwa u ta swi vona i ku leswi swi pfunaka swibyariwa hi leswi swi swi dyaka switsotswana leswi dlayaka swibyariwa, leswi swi kalaka swi nga ri kahle hi leswi swi dlayaka swibyariwa.

Ku cinciwacinciwa ka swibyariwa swo hambanahambana hi ku byariwa hi ku landzelana hi ka tinguva, swibyariwa swa lembe swo fana na matsavu na mavele a swi fanelanga ku byariwa eka ndhawu yin'we eka malembe mambirhi hi ku landzelelana.

Ku languta xiyimo xa maxelo swi nga mi pfuna swa ku a kota ku pulana ku lunghisela swilo swo veka kona kumbe swo chela kona mati loko a vona swa ku mpfula i yitana, swilo swo fana na mathangi swo fana na ku pfula kumbe loko a ake damu a pfula tindhawu kumbe misele leyi ya ku nghenisa mati.

Ku na swivandlanene swo hambanahambana swo fana na Department ya Agriculture laha va pfunaka kumbe laha va tirhisanaka na varimi vamapurasi ngopfungopfu vanhu lava va va vaakelani va le makaya laha va va va tirhisanaka na voho u kuma nkarhi wun'wani va nyikaka varimi timbewu kumbe swilo swo rima hi swona swo fana na materekere na toho tihomu na swilo swo tirha hi swona, xikan'we na nkarhi wa voho laha va dyondzisaka vamapurasi kumbe lava va tsakelaka ku va va mapurasi leswaku va nga endla njhani kumbe va nga tirha njhani epurasini ra vona, nakambe lava tirhisaka nkarhi wa vona va ya ka swikolweni va dyondzisaka na vana va swikolo.

Mati u nga ma pimanyetiwa hi ku tirhisa hi ku pima hi siku swa ku u hi siku u tirhisa tilithara ta ku fika kwihi, u nga pima hi ndlela leyi xo sungula u nga ma chela ka thangi ka Jojo Tank, thankara ya Jojo laha u nga ta u nga ta va u makile hi makara kumbe hi xo xo tsala kumbe swin'wana u tirhisa mabakiti ya wena laha u ma u swi tivaka swa ku mabakiti ya wena i tilithara tingaki hi bakiti, so u ma hlayela hi siku na siku.

Swibyariwa swo hambanahambana swi vekiwa etindhawini to hambana, swibyariwa swo fana na swo tsuvuriwa swo fana na na mazambani mazambani ku ve loko u lava ma tshama nkarhi wo leha ma nga onhaki u fanele u ma veka ka ndhawu yo titimeta ka yindlu yo pfaleka, laha dyambu ri kalaka ri nga fikeki kona swibyariwa swin'wana swo fana na mavele swi vekiwa eka xitlati laha swi nga kumeki hi switsotswana kumbe hi makondlo.

Loko u ri n'wamapurasi u fanele u pulana kumbe u swi tiva swa ku nkarhi un'wani kumbe ka tinguva tin'wani mpfula a yi vi kona, so u fanele u va u ri na damu ra ra purasi ra wena kumbe u u va na borehole laha u kumaka mati ehandle.

Ni lava ku sungula u fanele u swi tiva swa ku swakudya swa wena swi pfumelelekile leswaku vanhu va swi dya a swi vanga mavabyi kumbe a swi tisi ku yi dlaya, xa vumbirhi u fanele u swi tiva swa ku swakudya swa wena swi basile nakona va dokodela va swi chekile va a va zanga va kuma swidzidziharisi kumbe swilo leswi swi nga kavanyeta vuhanyo bya vanhu.

Eka manguva lawa switirhisiwa leswi nga kona swo fana na materetere swi endla swa ku vamapurasi va kota ku byala swibyariwa swo tala hi nkarhi wo hatlisa kumbe hi xinkarhana swi kalaka swi nga faneki na swa nkarhi wa khale laha va fanele va tirhisa tihomu kumbe va rima hi mavoko kumbe va tirhisa swiharhi swin'wana swo fana na tidonki, nakona enkarhini wa sweswi hi hi ku pfuniwa ka thekinoloji vamapurasi va swi kota ku vona maxelo lama nga ta va kona ka tinyangha timbirhi kumbe tinharhu leti taka swi nga faneki na swa khale.

Thekinoloji leyi nga kona yin'wana i ti-microscope laha va tekaka misava laha ku nga byariwa swibyariwa va ya va famba na yona e laboratory laha va fikaka va yi bukha hi microscope va kumaka swa ku ku na switsotswana swa muhlovo wini nakona xana swa yi pfuna misava leyi kumbe swibyariwa leswi nga byariwa leswi kumbe a swi yi pfuni na.